Metshameko ya ileketeroniki ya kgaisano e ka nna motshameko le go itlosa bodutu. Ka gonne e akaretsa bokgoni, leano le kgaisano, fela jaaka metshameko ya setso. Fa gape e dira gore motho a itumelele go kgotsofala ja thuto.

Ee go nna teng ga metshameko e e a nameng mo di founung, go ka tswa go dira gore go fokotsege go tshameka metshameko ya setso ka namana. Metshameko ya di founu tsa cellular, e dira gore go nne motlhofo le go fitlhelega. Mme seno se dira gore e nne tsela e nngwe e e bonwang bonolo, go nna le go kokoana go tshameka metshameko ya mmele. Phetogo eno e ka baka go fokotsega ga tirisanommogo mo setšhabeng, mme e ka nna ya ama maemo a go itšhidila mmele.

O ka tshameka ludo kgotsa snakes and ladder.

Bontsi jwa metshameko jaanong bo na le melao, e e beilweng mo founung. Seno se dira gore metshameko e nne thata ebile e se monate thata.

Di dira gore ke iketle le go fokotsa kgatelelo ya mogopolo, di bonolo ebile di tlhwatlhwa tlase, di nthusa go nna le ditsala.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka data le account-o ya metshameko. Call of duty ke tshamekiwa thata mo internet-eng.

Fa o tshameka o sa kgaotse o ka gobala matlho. Motshameko ke mo internet-eng o leng mmamoratwa ke call of duty le ludo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka gore e o kopanya le batshameki ba bangwe ba lefatshe ka bophara. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka data, o tlhoka phone-u or laptop-o.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo. Gobane ko mafatsheng a bone a mangwe, ke nako e e leng gore ba kopana ka yone and bangwe gore ba tshameke metshameko bosigo, ke ka gore ba nale di data tsa masigo tse e leng .

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, gobane e kenya tšhelete ka mo lapeng, and e gore e metshameko ya mo inthaneteng, e sa nna teng bogologolo ke ka gore, ba ne ba sena di inthanete le di technology tsa gompieno.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng, ke gore ditsotsi di ka utswa ditaba ka wena. Kgotsa o ka nna le gore wena o tshameka thata, mo e leng gore ya gobatsa matlho a gago. O tshwanetse gore o lokela ditaba tsa gago mo internet-eng, gagolo-golo le batho ba o sa ba itseng.